Zininzi iindlela eziseytenziswayo ukulungisa umhlaba ulungele ukutyala. Ukususa ukhula namatye, ukuqhekeza amagade ukwenzela umhlaba uthambe, ukwenza umhlaba ulungelelane kwaye uthambe. Ukuwutyebisa ngokuwufaka umgquba, lungiselela umhlaba ukunkcenkceshela.

Kuninzi ekufuneke sikwazi malunga nokubaluleka kwezinto eziphilayo ukuze uphile kwihlabathi elicocekileyo elisempilweni nelinobuhlobo ngakumbi esikungqongileyo. Izityalo zidlala indima ebaluleke kakhulu kuthi thina bantu, kwizilwanyana nasekutshintsheni kwesimo sezulu, kungoko kubalulekile ukuba sizilondoloze kakhulu.

ninzi iziqhamo ezivuthwa ehlotyeni. Umengo, iapile, i-watermelon, i-blueberry, i-cranberry, istrobheri, iavakhado, i-kiwi, ibhanana, ipere, ieprikothi, ipesika, ipapaya, ilemoni, iplami, inektharini kunye neegreyipsi.

Izityalo zasendle zibaluleke ngezizathu ezininzi ekuquka kuzo ukutya, amayeza kunye neendalo. Izityalo ezininzi zasendle zinezakha mzimba eziningi ekuquka amaguntsi kunye nemifuno. Ezinye zisetyenziswa kakhulu ukwenza amayeza amanintsi anyanga izifo ezohlukeneyo. Ezinye zazo zisetyenziswa ziinkolo ngeenkolo.

Iizityalo zasendle zinezakha mzimba ezininzi. Izityalo ziquka amagontsi kunye nemifuno. Kubalulekile ke ukuba abantu basazilaleni bazigcine ngokunonophela xa besikha izityalo zehlathini.

Abalami kunyanzelekile basebenzise amadam xa befuna ukulima kuba imvula ingekabikho.

Umbona ulinywa ehlotyeni uze uvunwe ebusika. Apho ndihlala khona imvula ayinqabanga kakhulu. Ehlotyeni siyayifumana imvula kude kuyotsho ngoMatshi.

Xa ufuna ukuqala ukulima igadi kufuneka uqale uqwalasele isimo sezulu, uhlobo lomhlaba kunye nezityalo ofuna ukuzityala. Khetha indawo enelanga elanelayo kunye nomhlaba olungele eso sityalo eso ufuna ukusityala. Lungisa uhlobo njengomgquba olungileyo. Qala ngezithole ekulula ukuzikhulisa ezifana nesipinatshi kunye nekhaphetshu. Nkcenkceshela rhoqo ukugcina umhlaba ufumile.

Ubuninzi besivuno kubangela ukuba abantu banoliseke, khona ubuncane besivuno kubangela indlala.

Izikhukhula zingalonzakalisa kakhulu uphuhliso kwezolimo ngezi ndlela, ukwenzakalisa izityalo buqu. Xa izityalo zitshone amanzini zibangela ukusilela ekuveliseni. Izikhukhula zingenza kube nzima emasimini ukutyala nokuvuna. Izikhukhula zingenza, zingeza nezinto ezibangela ungcoliseko lomhlaba namanzi.

Ubuchwepheshe bunganceda ngezi ndlela zilandelayo, amafama angakwazi ukulondoloza amanzi nomgquba. Amafama angandisa imveliso ukuhlangabezana nemakethi. Kungakwenza kube lula kumafama ukunxibelelana nabathengi.

Xa kukhuliswa iintlobo zokutya kwenza kuphele indlala kunye nezinga lezifo, kukhulisa umnotho ngokudala amathuba omsebenzi.

Abalimi abasakhulayo bangandisa imveliso nokutya okudingekayo ekuhlaleni, oku kwenza intembeko ekuveliseni kokutya, kunciphisa ukuxhomekeka kwiimveliso zangaphandle. Xa kukhuliswa iintlobo zokutya kwenza kuphele indlala kunye nezinga nezifo, kukhulisa umnotho ngokudala amathuba omsebenzi.

Abantu abatsha badinga uncedo ngezixhobo zokusebenza kunye nee-skills khona ukuze bakwazi ukuzilimela ngawabo amandla.

Kwiinyanga ezizayo ndicinga ukuzakhela elam ishishini lokukhulisa iinkukhu. Ndicinga ukuba kungalula kuba sendikwazi ukuzikhulisela ezinye.

Iingxaki ezinokuvela ezinokuthintela ingeniso xa ufuye iihagu ingakukuba izifo ezininzi, iihagu ezininzi zibanjwa zizifo kuphinde kubekho indlala. Ihagu idinga ukutya.

Amayeza emfuyo abiza kakhulu. I-vaccine kunyanzelekile zithotywe amaxabiso khona ukuze zifekelele kumntu wonke.

Urhulumente makafundise abantwana ngokubanzi amantombazana kunye namakhwenkwe ngokuba kuyalinganwa apha eMzantsi Afrika, ngu-fifty fifty. Amantombazana mawafunde zimela.

Akuvemelekanga ukuba umntu eMzantsi Afrika asebenze iiyure ezininzi, umthetho waseMzantsi Afrika awumvumeli oko, i-Labour Act.

Umhlaba ubaluleke kakhulu, umhlaba ububutyebi. Emhlabeni sifumana izimbiwa, emhlabeni siyakwazi ukulima, emhlabeni siyakwazi ukhwakha izindlu.

Abantu mababuyiselwe umhlaba wabo owathathwa ngendlela engafanelekanga. Mawubabuyiselwe ngaphandle kwentlawulo.

Iindlela ezininzi zokugcina ukutya kukwisimo esikulungeleyo, eyokuqala kukuwugcina kusesikhenkcezisini. Eyesibini kukuwugcina kusenkonxeni. Ezi zinto zibangela ukutya kuhlale ixesha elide.

Abantu abangabafazi kunyanzelekile, kubalulekile ukuba bangene nabo kwisebe lezolimo babenomdla wokulima, khona ukuze bondle iintsapho zabo.